Phokotsego ya ditsela tsa go ya tirong, phokotsego ya tlhagafalo mo tirong, tshenyego ya nako le madi, go oketsega ga dipalangwa le a ditlamorago mo tseleng. Go ka tsoga khuduego kgotsa pharologano mo setšhabeng.

Fa ke gopola loeto lwa ka lo lo leele ka bese, sengwe se se sa lebalesegeng, se ileng sa direga, ke fa re ne ra ema mo lefelong le le kgakala thata le toropo ka ntlha ya gore bese e ne e senyegile. Go ne go le bosigo, re le mo bojang bo bo kwa ntle, mme jaaka bana, re ne go le monate le gone go tshosa ka nako e le nngwe. Ke ne ka tsamaya le ditsala tsa me tse pedi, mme mo nakong eo, re ne ra tlhoka go ema ka ura ele nngwe. Re ntse re bua maaka, re opela dipina.

Ke gopola nako e nngwe fa ke ne ke tsere terene ya go ya kwa toropong e kgolo. Go ne go le mo mosong wa Labobedi, mme terene eno e ne e tletse thata. Batho ba ne ba eme fa mamating, ba batana jaaka ditlhapi mo botsolong. Ga gona ditulo, go ne go sena le sebaka sa go tlosa diaparo. E ne e le mo nakong ya mariga, mme mo teng go ne go le mofutha thata ka ntlha ya maphatlo a .

Boemo jwa sejana, mekgwa ya tiriso, motoro, mabone, dikgwele, brikhi, lesela la metsi, le oil-e le engine, diphalo tsa tshoganyetso, ditilo, lebokoso la didiriswa, lebone la motlakase, thari e e oketsegileng, le jeke, fire extinguisher, dintlha tsa leeto, tlala ya mafura, tsela le mmapa, boemo jwa tsenelana.

Go boifa kgotsa go tlhobaela, go gakologelwa melao ya tsela, go laola koloi ka bokgoni jo bo feteletseng, go lemoga tikologo, go tsayana le ba bangwe mo tseleng, go dirisa thekenoloji mo koloi.

Tshireletso ya bone, go palama baesekele mo tseleng e na leng dipalangwa gadi tse dintsi, ka bokotsi, boemo jwa tselana le ditsela. Ditsela tse dintsi ga di a rulaganya baesekele, ga gona dipontsho, diphaposi tsa baesekele kgotsa dibanka tse di babalesegileng. Boemo jwa mmele le mariga, kgolegelo ya leeto, tshwenyo kgotsa go utswiwa ga baesekele. Batho ba tšhaba gore ba ka utswetswa kgotsa ba se bone lefelo le ba yang go lona.

Go tlhobaela le go imelwa ke maikutlo go felela ka bopelotelele, go ikutlwa o sena tsa taolo, go palelwa ke go tsamaya le go nna sentle, mofutho o feteletseng le go felelwa ke phefo, dikotsi tsa mmele.

He bagwera! Ke ne ke akanya gore re ka rulaganya sengwe sa go itumedisa mo nakong ya Keresemose. Lo ka rata re ye kae? Re ka ya felo fa re ka iketlela gone fela jaaka mo motseng kgotsa kwa kampong. Ee, ke motlhofo, mma re batlisise mafelo a a siameng mo Botswana kgotsa gaufi, re bone gore ke kae re ka yang teng. Nna ke ne ke akanya kwa Kasane kgotsa , go ka nna monate go bona diphologolo le go ikhutsa gaufi le tlholego.

Go rulaganya sentle pele ga leeto, nna le dilo tse di tla go kgothatsang, itlhophele dijo le seno, itshidile mmele, nna le ditlhoko tse dingwe, itshireletso, tlhokomela dilo tsa gago segolobogolo mo boroko, nna le paka e tswalang sentle le ditlhwatlhwa mo bofelong le le siameng.